Go botoka go leka merogo e e sa tlwaelegang kgotsa e e sa itsegeng thata go leka go tsosa monate le go godisa tsebo ya go apeya. Merogo ya teng ke merogo e latelang merogo ya morogo wa sepinatšhe le broccoli.

Go jala maungo a a jaaka ditapole kgotsa dipanana go bonolo thata fa o di jala mo lefelong le e leng gore le tletse letsatsi ebile le na le mmu o o nonneng o o sa emeng metsi.

Merogo jaaka ditamati di jalwa ka dikgato tse di tokafatseng tse di latelang, tlhopha lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng le mobu o o nonneng o sa emeng metsi, apara mobu ka go tsenya manyora kgotsa compost-a go godisa boleng jwa mobu. Jala peo mo mobung ka boteng bo jo bo seng ba disentimitara di le pedi, jala kgotsa peo nngwe le nngwe ka setlhopha se se farologaneng gore phitlhelelo e nne e ntle, nosetsa mobu sentle, thibela tsa malwetse, dira lebaka la go phutha ditamati ka dinako tse di tshwanetseng. Fa o bona di na le mmala o o solofetsweng, o itse gore ke nako ya go rojwa.

Melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos e ka akaretsa tse di latelang, go sa amogelege ga caffeine, tshireletso ya metswedi, go thusa mo matlhong, go thusa mala a letlalo le megopolo, ga e na dikotlo tsa di kgotsofatsa megopolo.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone di akaretsa tse di latelang, dikgwetlho tsa tikologo, dikoko le tsa ditlhare, go thibetswa ga mathata a phediso. Dikgwetlho tseo di ka rarabololwa ka go tlhomamisa gore mobu o nonneng ebile o tsamaelana le tlhokego ya rooibos, tlhokomelo e e maleba ya mefuta ya rooibos, go tlosa ditlhare tse di senyegileng ka metlha, go sireletsa rooibos mo phefong e e kwa godimo le go tlhokomela metsi a a lekaneng go sa tsenelele, phetogo mo mokgatlhong wa go jalwa go fitlha tikologo e e siameng e e nang le metsi a a lekaneng le letsatsi le le tshwanang.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno di akaretsa tse di latelang, dikgwetlho tsa tikologo le maemo a mobu, dikoko le tsa ditlhare, mathata a phediso, dikgwetlho tsa diphetogo tsa tikologo.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

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke mefuta ya maungo a a jaaka dipanana, diapole, merogo e e jaaka ditamati. Maungo a a jewa thata ebile a jaliwa thata ka gonne a siametse boitekanelo jwa batho ebile gape e le maungo a e leng gore go bonolo go a jala.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa mefuta e jaaka spinach-e le morogo wa ditamati, merogo e e jaaka broccoli, merogo e e tswang mo mafelong a magolo jaaka morogo wa dinawa. Merogo e e jewa thata ebile e jalwa thata mo lefatsheng ka gonne e phepafatso e e tseneletseng. Merogo e e nonneng e e na le di ke dikhemikhale tsa phepo tse di tlhwatlhwa jaaka di-vitamin-e le di-mineral-e tse di dirang gore e nne dijo tse di nang le boleng jwa phepo jo bo kwa godimo.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya gompieno le mo thulaganyong tsa dijo ka ntlha ya gore ke dijalo tsa motheo tsa mabele a tlhago a a dirisiwang go dira dijo tse di jaaka bogobe le dijo tsa setso. Di tshwana le dijo tse di nang le phepo e e kwa godimo, di tshegetsa botsogo jwa motho, di amana le setso le botshelo jwa batho jaaka go dira bojalwa jwa mabele mo moletlong.

Wine farming ke go jala le go tlhokomela difate tsa grape-e, maungo a a tse di dirisiwang go dira wine. Ee, ke mofuta wa dijalo tse di jalwang thata segolobogolo mo dibakeng tse di nang le maemo a kwa godimo a letsatsi, mobu o o nonneng o na leng drainage e e botoka le boleng jwa metsi jo bo maleba. Ka boripana, tsela ya wine farming e akaretsa go tlhopha lefelo le le siameng, go jala di-grape-e, tlhokomelo ya di-grape-e, go golola di morago go dira wine.

Go simolola tshingwana mo lelapeng, dilo tse di botlhokwa tse o di tlhokang di akaretsa tse di latelang, mefuta ya merogo le maungo, mobu o nonneng le o o na leng drainage e e botoka, ditlhare le ditsela tsa tlhokomelo, dikopo tsa go simolola, ditiro tsa go tshegetsa tikologo.

Go lemiwa ga rooibos-o go na le seabe se segolo mo go okeditsweng bongata le mefuta e e farologaneng ya ditshedi le go sireletsa tikologo segolobogolo kwa dithabeng tse digolo mo Aforika Borwa. Ditsela tse lemiwa la rooibos le thusang ka tsone di akaretsa go tsosolosa mafelo a tlholego, go boloka mafelo a a lekaneng a boikemelo, mekgwa ya temo e e bolokang tikologo, go lwantsha go tlhatlhoga ga mofuta o mongwe fela wa semela, go kopana le diporojeke tsa tshireletso le setefikeiti sa temo e e itumedisang tikologo.